Ngoba nami vele nguwumuntu vele onengadi yakhe otshalayo, ohlalahlale atshale ngizokhuluma nami ngeyami ingadi ingadi yami nayo ikeyajabulisa nami yangikhiphela iy'tshalo kahle ngendlela ebengitshale ngayo, ispinashi nje sathela ngempela sathela, imfino yathela kwakuhle impela loko kwangilethela injabulo, o-anyanisi bathela notamatisi. But-ke okwangishiya ngikhungathekile ikabishi ngoba lona ikabishi ayi ilona impela-ke elingazange livume ngisabathe ngiyalizama alivumi ikabishi koda wona angipheli amandla angipheli.

Zona iy'nambuzane ezinzima ziyawucekela phansi umsebenzi omuhle ngoba lapha ikabishi lami azilibheki ngempela iy'nambuzane azilibheki ziyangigqilaza impela, ikabishi ngiyengilitshale likhule kahle isikhashana khashana lingakalungeli ukuthi sengalidlala. Hhayi, zivele zigcwale khona iy'nambuzane, zilimoshe nje zilimoshe ngempela zilimosha.

Ukwelashwa ongakusebenzisa okulula ukulungiselela inhlabathi kungaba ukulima inhlabathi yakho uyilungiselele ukuthi izotshalwa, uyilima mase uwufaka umquba umquba mase uwunika-ke isikhathi ukuthi nayo iyilungiselele ingaqini ingaze iqine inhlabathi mase uyabuya-ke usuzofaka iy'tshalo zakho.

Indlela ongagcina ngayo amazinga omsoco ukuqinisekisa ukuthi njalo emasontweni amabili uyayifaka imsoco kuhlobo lwakho lwe-hydroponic ukuze izitshalo zakho ezizohlale izintolophele zikwazi nokukhiqiza kahle iy'tshalo, zithele ngokwanele ngoba imisoco aziyisweli.

Indlela abangabhekana ngayo nale nselelo ukugqugquzela umphakathi waseNingizimu Afrika ukuthi utshale bavule izivande mase bona bayalekelela ngembewu emphakathini, balekelele ngey'nsiza kusebenza nezinto zokutshala kanye ngoba ezinye iy'ndawo zasemakhaya azinawo amanzi, balekelele nama-JoJo tank. Ngiyacabanga ukuthi loko kungawusiza kakhulu kunselela yokudla esibhekene nayo.

Ngingakhetha ukusebenza ngemfuyo ngoba iyona enginalo ulwazi oluncane ngayo mhlampe engicabanga ukuthi nami ngingafike ngilinezelele kulaba engabafica besebenza khona and futhi imfuyo vele iyona iyonanto vele ebengikhulume ngiyilusa so, angicabangi ukuthi ngingafike ngixakeke lapha ngibe nenkinga. Iyona engicabanga ukuthi ingaba-right engafike ngisebenze ngayo imfuyo lapho.

Amagrebhisi okwenza iwayini atshalwa kusukela ngoZibandlela kuya kuNhlolanja, lokho okwenza ukuthi kube kube isehlobo, atshalwa ehlobo.

Ngicabanga ukuthi into ebakhathaza kakhulu abalimi nangemphumela ukudla isitshalo ongazi ukuthi sesifakweni njengoba besishintsha njengoba besishintsha bona, beshintsha izakhi befaka ezinye izakhi esingazi ukuthi zinani, ezani, ezokwenzani lokho kuthanda ukuba inkinga.

Imibuzo engayibuza ngabuza ama-advantages nama-disadvantages okugqoka i-double PE ukuthi kuyenzeka kuyenzeka yini kuba ukuthi ngisebenza ngezibulala zinambuzane ngiyifakile ngiyigqokile i-PPE kodwa kwenzeke mhlampe ngigule ngiguliswa iyona lento engisebenza ngayo, koda ngiyigqokile i-PPE. Kwenzeka kanjani-ke lapho ukuya phambili, inqubekela phambili? Ngabe kwenzeka kanjani inqubekela phambili?